Mahahapa, mme batho ba ile ba qobellwa hore ba tswe metseng ya bona mme ba lo batla metse e metjha. Mme ha ke sa fose, naha e ile ya qobellwa ho nkuwa ke batho ba mmala o mosweu, mme ba nkela batho seo eleng sa bona. Batho bao, batho ba batsho ba ile ba nkela le mobu oo ene e le wa bona, oo o ne o tshwanetse bona.

Hangata ho bolelwa hore nako e nepahetseng ya ho lema khabetjhe ke nako ya sehla sa mariha. Mme hothwe ke nako e nepahetseng ya ho lema khabetjhe. Khabetjhe ya nako eo eleng yona ya mariha khabetjhe e nonneng. Mme e ba khabetjhe e kgolo haholo ha mmoho, mme e hlaha e kgotsofatsa ho feta ka nako ya hlabula. Mme nka mo eletsa hore nako e nepahetseng ya ho lema cabbage ke nako ya sehla sa mariha.

Ke nahana seo se bakwang ke tsela eo a jalang selimi se i-one ka tsela eo e tshwanang. A sa shebe kapo yona ho latella, ho tsotella ho sheba hore selemong seo maemo a mobu wa hae a jwang? Ke nahana ha ke mo eletsang nka re a leke ho sheba pele hore selemo mobu wa hae o jwang?

Ke nka qala ka hoba dumedisa, mme ke ba bolelle hore hona le leeto la bohlokwa la bana hore ba lebe polasing. Mme sena se bohlokwa ho bona hore ba lo ithuta ka tsa bolemi, ba lo ithuta ka mefuta e fapaneng ya dijo tseo di jalwang polasing. Mme ba tlatla ba ithutile dintho tse mmalwa mme tla ba tswela molemo kamoso.

Nka mo thusa ka hore dimela tsa hae ke di fafatse ka moriana oo o tlo kgona ho thibela dikokwanahloko ho . Mme nka mmolella a difafatse jwang dijo tsena tsa hae? Hore kokwanahloko di bapalle hole le dijo tsena tsa hae tsa di lemmeng.

Batho ba ka fumana moroho naheng. Mme meroho ya naheng ke meroho e nonneng haholo mme e nang le tsona di vitamin tse strong kapo tsona tse bohale ho feta tseo di fumanahalang metseng moo batho ba phelang teng. Mme batho ba ka fumana meroho le ditholwana tse bohlokwa tse tshwanang le diapole kapo tsona dilamunu tse fapaneng haholo le tseo di fumanahalang motseng wa rona.

Nna sebaka seo ke dulang ho sona se tshwanetse ke dijalo tseo di sa batleng mohatsela kapo yona pula e ngata. Hobane sebaka seo nna ke phelang ho sona ha ke jetse ntho e ka reng bo khabetjhe, ha e hlahe ele khabetjhe e ntle kapo yona e kgahlisang ka baka la hore ke e jetse nakong eo pula e nang haholo.

Ke nahana leano leo nka le sebedisang for ho boloka mafura ke hore ke sebedise ditjeho kapa ke sebedise dintho tse seng boima ha ke isa tsona ditjeho tseo tsa mafura, ha ke isa dijo di mmarakeng. Mme ke nahana sena nka se boloka, nka boloka ha ka kgona ho baballa mafura, mme ka etsa hore mohlomong ke ye ka, ke se kebe ka ya mmarakeng ka mehla. Kebe le matsatsi ao ke ya mmarakeng ka ona a .

Mme nka leka ka matsapa ohle hoba bontsha hore le rona dihwai tse nyane rena le bokgoni ba ho fnyella seo ba se hlokang. Mme nka leka hoba bontsha hape le hore re molemo ho tshwana le dihwai tseo tse kgolo ka hobane re etsa ntho ele nngwe. Eleng ya ho fana ka dijo dimmarakeng.

Mme ha ele mona ele kgale re etsa kopo ya ho buseletswa lefatshe la habo lona, mme ha hona seo se lokang. Ke kopa ho etsa kopo ng ho lona ba hlomphehi ba baholo hore le thusetse ka ho refa lefatshe leo eleng la rona. Mme ka hobane seo se tlo tswela bohle molemo hobane re tlo kgona ho jala dijo moo. Mme sena se tlo re tswela molemo kaofela hobane ka nako ya kotulo, re tlo kgona ho jala mme re tlo kgona le ho boloka tjhelete ya ho reka dijo.

Re kopa dintlha ka botlalo ka polasi ya hao hobane re batla ho o tjhekela mokoti wa metsi. Mme dintlha tse ke di kopang ke hore o mpolelle hore polasi ya hao ke sebaka se se kae ona le yona? Mme o jetse dijalo tsa mofuta o feng? Mme ke mokoti o mo kae o tlo o hloka hore o kgone ho nosetsa dijalo tsa hao, ha mmoho ho nwa metsi ha mmoho le diphoofolo tsa hao.

Mme hore o kgone ho kenella mananeong ana. O hloka hore o be ona le tsebo e itseng ka tsa bolemi hore o kgone ho thusa batho ba senang tsebo. Mme o kgone ho fana ka tsebo, o kgone ho ba hlophisetsa bokamoso ba bona ba hosane jwalo ka batho ba lemang.

Ke nahana hore bo rapolasi ba ka ba malalaolaotswe ho itshireletsa pula e nang ka sefeko ka ho apesa kapo hona ho kupetsa dijalo tsa bona ka ntho e kgolo ekaba boemong ba kapa yona lephepha ho tshireletsa dijalo tsa bona ho se senywa ke yona . Mme sena se ka thusa ho boloka dijalo tsa bona hobane sefako ha seno kgona ho di nela haholo.

Tsela ena ya ho lema ke bona ele tsela e lokileng haholo hobane re le batho rena le ho tobana le mathata. Mme o thole a mang a mathata ke hore ha o kgone ho reka sona se jowang. Empa ha o kgonne hore o leme o tlo kgona ho thusahala hobane ka nako ya komello kapo yona ya mathata, o kgona ho ya moo o lemmeng teng mme o kotulwe hanyenyane seo o se jetseng o pheye o je. Mme ho lema bohlokwa haholo hobane e ya o thusa ha o se o kapo o ka kgona le ho rekisa ntho tseo o di lemmeng mme wa iketsetsa tjhelete.

Ke nka leka ho etsa dikgamelo. Kgamelo ke dintho tsena tse etsang hore naneng ha pula ena, pula ene e wele ka moqomong wa hao kapo ka hara bucket-e tsa hao tse kgolo. Mme ke a tseba ha ena, kena le metsi. Metsi a wela ka moo, ke kgona ho boloka metsi nako eo metsi a sa fumaneng dipompong.

Ke nahana molemo wa ho lema ona le serapa se senyane ke hobane dijalo tsa hao di tlo hlaha ele dijalo tse kwenneng. Mme dijalo tse bohehang, mme tse nonneng ha mmoho di kgahlisa.

Nka mo eletsa hore a tsebe ho hlokomela diphoofolo tsa hae, mme e se ka ba motho eo a ratang ho robala. Ke tjho sena ka hobane hangata hareng hangata hara bosiu, batho ba rata ho utswa diphoofolo tsa batho. Mme o tlameha hore o ele hloko. Ha wa tlameha ho robala nako e telele ha o le sehwai sa diphoofolo. Mme le teng o tlameha ho hlokomela hore phoofolo tsa hae di dula di jele ka mehla le matsatsi.

Ke nahana ba ka boloka metsi ka ho kgella ditonka kapo tsona dijojo tank tse kgolo tsena ha pula ena for nako tsena tsa komello ya metsi. Mme sena se ka ba thusa ho boloka metsi ka ho reka dijojo teng tseo e tlaba metsi ka moo a tla kgona ho nwesetsa dijalo tsa bona hore dijalo tsa bona di hole di bolokehile. Mme le ha pula ena, pula ene e kgone ho kena ka mono. Mme seo le sona ke e mong ya metjha ya ho boloka metsi. Ka ho kgella ka metsi a pula.

Hona le polasi eo basebetsi ba teng ba sa kgoneng ho fumana phomolo, mme ha ba kgone le ho bona ba malapa a ha bona Mme sena ha se a loka hohang hobane motho ha ele mosebeletsi, o tlameha hore a fumane nako ya ho sebetsa le nako ya ho phomola. A kgone ho etsa tse ding tsa dintho tse tshwanang le tsa hoya a yo bona ba lelapa la hae. Sena ha se a loka hobane se kgathatsa le bona basebetsi. Mme ha o le mosebetsi, o tlameha ho nna o fumana nako ya phomolo hore o kgone ho fumana matla. Re ka tjho ka tsela mme le hore o kgone ho etsa tse ding tsa dintho ntle le mosebetsi wa hao.

Ena taba ke nahana ba ka e rarollla ka hore ba sebetse mmoho mme ba be le tshebetso pele ba le babedi feela. Ba kopanele mafa a ntata bona, mme ba sebetse mmoho ho le tswellisa, ho etsa ntata bona motlotlo. Ke yona feela tsela eo e ka ba sebeletsang hore ebe ngatana nngwe.

Mme ke tlo hloka terata ya bolelele ba di centimeter-a tse ka etsang ha lekgolo. Mme ke hloka terata ena e tenya, ke hloka ena e tenya hobane hangata e nka nako e telele e sa, ha e hloke ho tjhentjhwa kapo ho nna e renew-a ka mehla. E ya last-a, e nka nako e ntse ele tshebetsong. Mme le ditjeho tsa teng ha di mpe hakaalo.

Insurance ya tsa temo e bohlokwa haholo hobane re a tseba di ngata dintho tse etsahalang polasing. Mme ha o le ka tlasa insurance, insurance e tlo o thusa mme ha hlahelwa ke bobe bo feng kapa bofeng? E tlo o thusa hore ho o fa tjhelete ya hore o kgone hape ho reka tseo lahlehetsweng ke tsona kapo tseo o senyehetsweng ke tsona. Mohlala, ha pula e ka eka o senyetsa kapo ha wa kena dinokwane tsa nka ntho ya hao. O kgona ho ya insurance-eng o lo kenya yona claim-e, mme ba kgona ho buseletsa dintho tsa hao. Ke bona bohlokwa ba insurance boo.